Kwinkolo yobuKristu abantu bakholelwa kumoya oyingcwele kanti kwinkolo yamaXhosa abantu bakholelwa kwizinyanya.

Kukho ulwaphulomthetho olunintsi ezilokishini kuba abantu abaninzi bahleli ezilokishini abaphangeli. Kwaye abantu basezilokishini abanayo imali yokufaka iialam ukuze bakwazi ukuqesha neekhampani zokuba babakhusele.

Bangabuza uba yintoni na abadinga ukuncediswa kuyo kuba bengahlali besebenza ezidolophini ukuze abantu bakwazi ukubanceda.

Oomakhulu bafundisa amantombazana indlela yokuziphatha nendlela emabaziphathe ngayo xa bephakathi kwabantu. Kwaye oomakhulu bafundise amantombazana ukupheka nokucoca indlu.

Alukho utshintsho olubonakalayo kwizithuthi eziselalini, luyafana akho nto itshintshileyo.

Andiwazi umahluko phakathi kwezo zinto zimbini kuba azange ndabona mahluko kumfazi otshatileyo onomntana nakumfazi otshatileyo ongenamntana.

Ulimo lubaluleke kakhulu kwindawo endihlala kuyo, ngakumbi ukuba balima iitapile kunye namathanga. Abantu ke baye bazisebenzise ukwenza ukutya okumnandi, bathengise nokuthengisa, bayenze nemifino.

Kungabuyelwa ukuba abantu abangoomama bayazi ukuba abantu oomama abaphinde baphangele kuyophangela ootata bodwa. Abantu ngoomama umsebenzi wabo kukuba sekhitshini bayeke ukuphendulana nabantu abangootata. Abantu abangoomama bazawuphinda bacingeleke ke ngoku.

Abantu abathetha isiXhosa banonceda abanye abantu abathetha ulwimi babafundise ukuba lumnandi kanjani ulwimi lwesiXhosa. Umntu azinikele ambonise loo mntu amfundisayo ukwenzela naye azoba nomdla wokufunda.

Abantu, umtshato wobuhlanga olungafaniyo uba mhle ukufa kuba umntu uye enze izinto ngokwesiko lakhe. Umzekelo, xa umXhosa etshate umlungu, umXhosa uye ambonise umlungu indlela amaXhosa enza ngayo kwaye nomlungu uye abonise umXhosa indlela abenza ngayo.

Ikati ilele eziko, ithetha ukuthi apho kuyalanjwa. Inkungu ilala kwiintaba ngeentaba, ithetha ukuba izinto zenzeka noba kuphi na. isiziba siviwa ngodondolo, ithetha ukuba into xa ungayazi uye uyibuze ebantwini. Isikhuni sibuya nomkhwezeli, kuthetha ukuba loo nto imbi uyenza ebantwini iye ijike ngawe.

Indlela abaphathwa ngayo abendi emizini yabo funeka baphathwe kakuhle kwenzela nabantu bazokwazi ukubaxhasa xa kunemicimbi emizini yabo.

Isikolo sasezilalini sinemicelimngeni kuba iinto ezininzi asinazo. Umzekelo, mhlawumbi kweso sikolo ndizabe nditshintshelwa kuso akukho khompyutha kwaye oomisi bakhona abanawo amava amakhulu aba basezitawuni. Ngoku ke ngoku loo nto iye yenze ke ngoku ezinye izinto singakwazi ukuzifumana njengabantwana. Mhlawumbi akukho neendawo apho umntu akwazi ukuzilolonga khona ngokwasengqondweni.

Umtshato wesiNtu umnandi kakhulu kuba abantu baye bazingce ngesiko labo, babonakalise nendlela abayenza ngawo amasiko wabo. Uba mnandi kakhulu, yinto endiyithandayo ngawo. Kwaye batya nezinto ezityiwayo kwaXhosa.

Umzali funeka kuqala yena ayithande iBhayibhile aze emveni koko abe nexesha nethuba lokuba ahlale phantsi nomntwana wakhe bafunde iBhayibhile bobabini. Ze bathi qho mhlawumbi kabini or kathathu evekini bathathe iBhayibhile bobabini umzali, umzali nomntana wakhe bafunde iBhayibhile ukuze ancedisane nomntana wakhe aphuhlise amagama akhe esiXhosa.